Se dira se tlosana bodutu se dira gore mogopolo wa gagwe o nne o dira ka dinako tsotlhe fela se dirisa data e le ntsi.

Ee ya go fokotsa go tshameka motshameko ka namana ka gonne go na le metshameko ya go tshwana le kgwele ya dinao e tshwanetseng ka tshwanelo o tshwanetse re e tshameke gore mebele ya rena e fela fa e le ka mo megaleng re tshameka yona go tshidiloga diatla go na le gore go itshidile mmele ka.

Motshameko wa chess-e metshameko ya dikarata ke yone metshameko e o ka e tshamekang mo selelathekeng.

Di dira gore o kgone go tshameka le batho o berekisa mafaratlhatlha mme seo se dira gore o s'ke wa borega ka ge o tle be o tshameka le batho di dira gore o nne mogopolo wa gago o ne o o le active ebile se dira gore o be le tshedimosetso ka dilo tse dingwe tse o ntseng o sa di.

Se ratang ka metshameko ya sethekenoloji ke gore o kgona go tlala o kgona go tshameka o le mongwe kgotsa le batho ga o tlhoke gore o le batho ba o ka tshamekang le bone ka fa o tlile go ba fitlhela mo mafaratlhatlheng ebile o kgone go tlhopha maemo a o batlang go tshameka mo bona, sekao fa o batla go tshameka mo maemong a simple kgotsa a a bokete kgotsa a leng advance wa itlhophela.

Go tlhokega data e e lekanetseng go tshameka le connection-e e le tieletseng, ke metshameko e ke e ratang mo inthaneteng ke ya dikarata le ya bolo.

E ka go ama mo matlhong ka gonne lesedi la mo selelathekeng seo tla bong o se dirisa tle be o tshwanetse lona le gore o ka tlhola o ntse o dutse o sa 'ire sepe, seo ga se a siama mo mothong, motshameko wa inthanete o nna ke go ratang ke wa dikarata kgotsa wa chess.

Fa o batla go tshameka metshameko ya inthaneteng o tlhoka data e tlhoka data gore e dire ka gonne o tlile go tshameka le batho ba o sa ba boneng, ba o sa ba itseng e tlhoka inthanete go dira inthanete ke data.

Batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka ntlha ya gore lobelo la mafaratlhatlha lo a siana ka nako eo ga go na dikgotlhagotlhano kgotsa dilo tse di setisang network-e.

Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka ntlha ya go se tlhabologe ga thekenoloji ya bogolo-bogolo metshameko e e tokafatsa matshelo a rona ka gore e ruta metshameko e le mentsi ka nakwana o kgona le go tshameka metshameko e e tlhokang didiriswa di le dintsi empa wena o se na tsone.

Metshameko ya mo inthaneteng ke fa batho fa o dirisitse maina a gago kgotsa o ka tshedimosetso ya gago e maleba, batho ba ka kgona go itse kwa o leng mme ba go a ka ebile fa o ka nna a addicted to metshameko e, o tlile go nnela yone letsatsi lotlhe mme seo ga se ya siamela mmele ka pholo ya go .

Ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko e ka ntlha ya internet, ka ntlha ya inthanete e se nang lebelo, go tlhoka network-e le go palelwa ke go reka data.

Nka dira metshameko e e rutang batho ka dilo di le dintsi go na le gore batho ba nnele metshameko mme ba sa rutwe ke sepe.

Fa go tshameka metshameko nako e telele le go nna nako go dirisa nako e le ntsi mo screening go dira gore o nne fa nako e tsamaya o nne le bothata jwa matlho o palelwe ke go bona sentle kgotsa go bona motshegare ka ntlha ya lesedi la selelathekeng se tle be o se dirisa.